Bothata ba mekgolo ya dipolasing, e leng tlase haholo ke hore, dipolasing ba exploit-a batho. Ba hira batho ba e leng hore ha kgone ho ipuwella. Batho ba eleng hore ba sokotse, ba tsebang hore ba ka se lwele ditokelo tsa bone. Ba e leng hore ba dumela sengwe le sengwe se ba se fiwang. Ka lebaka la tshotlego kapa ho sokola. Bana ba no dumela.

Dihwapa ke dijo tse leng hore di ya beiwa for sebaka ka seja hlapi ba re ke di-dried food. Ke dijo tse leng hore ha di senyehe. Dihwapa di ya etsiwa, di fetse di anehiwe, hore di seke tsa bola hore di kgone ho jewa sebaka. Ho tshwana le nama ya mohwapa, di-dried fruits le bo di-noodles le tsona di bitsiwa dihwapa. Ke dijo tse di omisitsweho.

Leano la ka la ho hlokomela dibjalo ke hore ke phele, ke di . Di fumane letsatsi di fumane metsi a mangata a lekanetseng. Di phele, di hlaolelwa. Di phele di le clean-i. Dankie.

Nka mo eletsa hore a ye maponeseng a yo bula case-i. Maponesa a tla mo thusa.

Batjha ba bangata ha ba na botsebi ka dilo tsa temo .

Borapolasi ba ka fumanela diphoofolo tsa bona melemo ya ho hlokomela, diphoofolo tseo hore di seke dia kula.

Nka ba eletsa hore ba se fele pelo dintho tsa bona di tla bowa di a loka, ba tla e fumana mesebetsi e mengwe.

Nka ba kgothalletsa hore ba sebetse gore dintho tsa bona di tsamaye hantle .

Ho boloka dijo ke mosebetsi o motle haholo. Re ka boloka mafela, ra tla ra etsa , ra kgona ho moroho, ra tla ra e ja ka morao ha nako. Ba e bitsa .

Nka mo eletsa hore a ye ko polasing eo a ileng ho batla ho reka kalakuni. Ba tla mo fa maele kaofela hore o tla etsa jwang ha a ruile kalakuni.

Ho kenella tsa bolemi ho batleha bukana ya boitsebiso le mangolo a metriki. Hore batho ba kgone ho kenella tsa bolemi. A kgone ho ithutela bolemi ka bongata.

Mmuso o ka thusa setjhaba ho fokotsa tlala ka ho ba nehela mesebetsi, hore ba kgone ho itshebeletsa.

Nka thusa hore ke tseba hore o sebetsa jwang. Ke le internet-eng. Ke bone hore na nka se fumane thuso na.

Ke hore mojadi a phele a hlokometse serapa sa hae. A hlokomele tsa hae. Di phele di le clean-i, di phele di hlwekile. A nwesetse a di tlhokomele.

Ke tla dula le basebetsi fase hore re tle re le tharollo. Ba mpotse mathata a bone. Re tle re tharollo hore re a rarolla jwang mathata ana.

Halo ke batlana le trekere ya ho lema ka mono masimong. Ke kopa o nthuse o nhlalosetse hore diterekere tsena di sebetsa jwang. O mphe maele hore nka reka trekere e feng.

Ke tla ba botsa ke re, babereki ba ka, ke a le bona le kgothetse. Le etsa mosebetsi o montle ka mono polasing. ekaba bothatha he le ka kgutlela sekolong, hoba nna ke tla le thusa ho le patelela dithuto tsa lena na?

Ke tla isa mangolo a ka a ho batla mosebetsi ko polasing. Ke ba tshepise hore le nna ke bereka ka thata. Ke bereka ha boima ena kgona ho etsa mosebetsi ka bokgoni le bo .

Batho ba kgale ba ne ba diforoko ho lema. Ba ne ba matsoho. Ba ne ba . Ba lema ka mehoma.